Swimilana leswi nga byariwaka loko ku karhi ku na mpfula i mavele, miroho, timanga, ni mimango, na malamula. Hikuva swimilana leswiwani swi lava mati, so loko ku ri karhi ku na mpfula, swi kota ku kula swinene. I swimilana leswi lavaka mati swi nga na timitsu leto leha, leti kotaka ku tswonga mati, naswona swi kota ku yima endhawini for nkarhi wo leha. Loko ku ri na mpfula swi kota ku hanya hikuva swi lava mati.

Leswi ndzi swi byalaka hi nguva ya ximumu, i mavele, na matamatisi. I swimilana leswi lavaka dyambu hi leswi swi lavaka na mpfula. Hi nkarhi wa ximumu i nkarhi wa kahle leswaku swi byaleka hikuva i nkarhi lowu swi kumaka dyambu na mpfula. Leswi ni nga swi byalaka hi xixika i swimilana swo tanihi tinyala. Tinyala ti lava temperature ya ku va exikarhini ka ten yi lava maxelo ya ku va exikarhini ka ten na twenty wa ti-degrees. Loko maxelo ya ri exikarhini ka ten twenty wa ti-degrees hi laha swi kotaka ku va kahle, loko yi va forty wa ti-degrees swi ta tshwa, swi ta tshwa kutani swi fa. Xin'wana ximilana i maovhakhado. Maovhakhado loko u ya lava ku byariwa hi hi xixika. Loko wo mabyalwa hi ximumu, ma fa hikuva ya ta bola loko ya twa ku hisa.

Vuvabyi bya tihuku. Loko tihuku to va ti nga hanyangi ti nga ri na rihanyo lerinene, swi kombisa leswaku ku nge vi na matandza mo tala ka nkarhi wolowo. Loko tihuku to fa ku nga va na ku ku pfumaleka ka mbuyelo wa le henhla. Swi ya hi tihuku. Na mpfumaleko wa swakudya swa tihuku swi nga ha na swi nga ha endla leswaku mbuyelo wa matandza mo tala, ya nga vi kona. Hi swona sweswo. Na dyandza ri nga vuyerisa, hikuva swilo swo ta ni hi tihuku a swi lavi ndhawu leyi hisaka ngopfu, loko yi hisa ngopfu swi nga ha no lova.

mabekelo ya tona, leswaku ti beka hi muxaka wihi. Ku na tihomu leti ta ku loko ti beka yi benka hi yin'we yin'we, kambe u na leti ya ku ta swi kota ku beka hi timbirhitimbirhi. So i ta langutela ku kuma tihomu leti n'wi ti hatlisaka ku beka, naswona leti ti nga na weyiti ya xiyimo xa le henhla. Loko a ti xava ti karhi ti ri na ntikelo wa le henhla, swi ta endla leswaku na marhole lama yi nga ta ti yi nga ta ma beka, ma va na ntikelo wa le henhla.

I ku swi i ku ti nyika swakudya leswi nga na ntikelo wa kahle, i va i i ti pimele hi ndlela ya kahle. I ti nyika swakudya leswi swi nga na ti-vitamin-i na ti-protein-i i tlhela i ti nyika swakudya leswi nga na mati lamo tala lamo tenga. Naswona loko i ti phamela, swi lava u ti phamela hi ndlela ya ku fana. Loko ku ri ku u ti ntshuxa exivaleni hi nkarhi wo karhi, i ti vuyisa hi nkarhi wo karhi, i fanele u ti toloveta ndlela yaleyo. Ku ri byasi lebyi byi ya ku ti ya ti ya byi dya, ku va ku ri lebyi byasi lero tenga.

Ndlela ya nkoka yo antswisa mbuyelo wa masi eka tihomu ta masi, i ku va tihomu ta masi ti tshama ti hlayisekile. Loko tihomu ti hlayisekile, ti nonile, ti ri na rihanyo lerinene, ti ta kota ku ta ku nyiketa masi layo tala. Kambe loko ti ri na nkhwankhwa, ti nga hanyanga, ti nga hlayisekanga, masi u nge kumi masi layo tala. Tihomu teto ti fanele ti dya kahle, i ti nyiketa swakudya leswi nga enela, na mati layo tenga lama nga enela. Loko ti dya kahle ti ta kota ku endla masi layo tala.

Tihomu ta masi ti dya swakudya swa tona leswi hambanaka na tihomu ta nyama. Tihomu ta masi swakudya leswi ti swi dyaka, swi kota ku ta ti pfuna ku va ti endla masi layo tala. A ti nge vi tona tihomu ta nyama. Ko va ku van'wani van'wamapurasi va na ku ti endla ti va ta nyama. Ta nyama ti na swakudya ta swona, naswona ta nyama ti dyela ku va ti tatisa ntikelo. I nge ti nyiki swakudya swa ku fana hikuva ta ta ta ta ta nyama, loko ntikelo wo va wu ri ehansi hi ku va ti ti nga dyi swakudya swa right, swi ri mbuyelo wa wena a wu nge tsakisi . Kutani swi lava i va na tihomu ta masi na tihomu ta nyama i ti nyika na swakudya hi ku hambana ku ya hi leswi ntirho wa tona ti nga ta va ti wu endla, kutani u ta va na mbuyelo wa kahle na swona purasi ra wena ri ta hlayiseka.

Ku tirhisa thekinoloji swi hi vuyisela swinene ngopfu. Swi antswisa swilo swinene hi ndlela ya ku loko ku ri ku a hi kota ku endla diromu rin'we ra masi or mambirhi or-o ku fika ka ntlhanu hi siku, loko manjhe hi tirhisa thekinoloji hi nga kota ku endla twenty kumbe fifty wa madiromu ya masi hi siku. Ku ya hi ku hi na tihomu to tala ku fikela kwini. Swi antswisa ntirho swinene hikuva thekinoloji yi kota ku yona n'wini yi kama tihomu yi ti senga masi, ku nga ri ku tirhisa hi mavoko ya hina vanhu. So swi endla ku ri vanhu manjhe va va va va langute ka ntirho wun'wana than lowu a va heta nkarhi va karhi va wu endla. Naswona swi endla ku hi kota ku va na mbuyelo lowukulu hi siku.

Tinyimpfu ta nyama ta dlayiwa, loko u ti dlaya nhlayo yi le ku ehleni. Swi ta ya na hi ku mbuyelo u ta va kona eka ku loko i karhi i kuma mali leyi i yi kumaka, kambe loko ku ri ku a wu ri na swifuwo swo ringana tinyimpfu to ringana dzana, loko i karhi u ti dlaya nhlayo yi le ku ehleni. Swi hambana hi ku leti ta tiwulu ta ku va u ti endla ka ku va u endla tiwulu, a ti fi tinyimpfu ta wena. Kambe loko ti karhi ti ti tswalana ti andza swi ri na production-i, swi ri na mbuyelo wu va wu karhi wu khuphuka swinene.

Leswi swa switsotswani i ku chela mati kumbe ku vhavhazela hi nga vhavhazela ndhawu leyi ku tshamaka tinyimpfu, kutani yi ta kota ku susa switsotswana. Na ku ti tlhavela tinyimpfu, no ti chela na no tivhavhazela tona n'winyi, na ku ti susa tiwulu ta tona. Hi ti susa i ti-shave-a hi ti susa tiwulu. Na swona swi nga pfuna. Na ku clean-a ndhawu leyi ti tshamaka ka yona, i i yi tlilina, i yi basisa, swi nga pfuna swinene eka swona. Na ku va swilo leswi i swi tirhisaku swo tanihi hi laha u ti phamelaka kona swi lava ku hlantswiwa, swi lava ku vaccine-netiwa.

Hi ku vona ka mina tinguluve i swifuwo swa ku olova ku swi fuwa because i i swifuwo swo rhandza ndhawu leyi nga na thyaka swinene. So a swi nyenyi na loko ku ri ku nga va na switsotswana kumbe swihi na swihi, a swi swi koti ku swi dlaya hikuva swi dya thyaka.

Ti lava swakudya leswi nga tlela, loko ku ri ku ri leswi a swi swekiwile swo ta ni hi vukoko, ta dya. Naswona ti lava swakudya swo tani hi makhalavatla. Swakudya swo tanihi makhalavatla swi kota ku dya kahle tinguluve, ti kota ku hanya kahle na mariwa. Swakudya hinkwaswo swa le masin'wini u nga ti nyika tinguluve ti dya. Swi ti khoma kahle swinene. Na vukoko bya vuswa lebyi u va ka u byi swekile na byoho vuswa byinene, u nga ti nyika ti dya, swi ti khoma kahle swinene.

I miehleketo ya kahle. Tinguluve ta dya swakudya swo tani hi vukoko ku nga masalela na vuswa lebyi nga bya tolo ku nga masalela, a ti na nkingha kwalano. I nga ti phamela vukoko bya tolo, u nga ti phamela vuswa bya tolo or lebyi nga tlela kumbe leswi i kumaka ku wa swi kuma tanihi masalela ya le mitlangwini or eminkosini. U nga ti phamela, ta dya a ti na nkingha.

Swo tanihi timbuti swi na rihanyo swinene, swa ti kota ku ti phandela swakudya. Na loko va ku ri na dyandza a swi fani na tihomu ti hatlisaka ti wa ti lova, timbuti ti na ku hanya no hlula xiyimo xin'wana na xin'wana. Ku nga va na dyandza ku pfumaleka mpfula mara ti va ti karhi ti hanya ende i nge ti kumi ti khomiwile hi nkhwankhwa. Ta swi kota ku ri ti kumela swakudya swin'wana na swin'wana, as long ku ri swimilana ta dya ti hanya, a ti nyenyi timbuti ti dya swin'wana na swin'wanyana. Ti ti ti na ku fananyana na tinguluve hi ku hambi vuswa byinene ti nga dya. So timbuti ti dya swin'wana na swin'wana timbuti i ri kulu swinene ende ti tswalana hi ku andza.

Mbuti yi na rihanyo lerikulu ku tlula nyimpfu, naswoho mbuti yi tiyile ku tlula nyimpfu na nyama ya yona yi tiyile ku tlula nyimpfu. Mbuti i kuma yi ri na timhondzo letikulu naswoho yi kula swinene ku tlula nyimpfu. Na voya bya mbuti, a hi byona bya nyimpfu bya ku u nga byi susa hi byi tlhela byi vuyelela i kota ku ya byi xavisa kumbe ku byi tirhisa. Bya mbuti loko wo ze u byi susa swi nga endleka ku ri ku yi dlaya ka yona. Naswona mbuti yi na risema rikulukumba ngopfu, ra ku i swi twa wa ha ri kule leswaku lexi nuhaka lahawani i mbuti. Naswoho mbuti i yi kulu ka nyimpfu, na madyele ya yona, na maendlelo ya yona ya hambana na nyimpfu.

Lexi i xi endlaka i fanele u languta homu leyi nga na masi ya ku tala kumbe leyi mavele ma yona ma nga kukumuka, kutani u yi teka u yi yisa endhawini yo hlawuleka kumbe u yi hambanisa na letin'wana tihomu. U fika u hlamba mavoko ya wena and then na yona u yi hlambisa laha ka mavele ma yona. Kutani u teka xibye kumbe bakiti leri u lavaka ku ta sengela ka rona, u tirhisa mavoko ma wena mambirhi ra ximatsi na ra xinene. U senga ingari hi loko u karhi u koka nketani u cincana hi mavoko. Loko lerin'wani ri yisa ehansi, lerin'wani ri yisa ehenhla, kutani u yi senga hi ndlela yeleyo.

U virisa mati kutani u yi peta for xinkarhana xi tsanana, u yi humesa, kutani u sungula ku yi koka tinsiva. Loko u ti koka ti ta suka, hi ndlela yeleyo u ta va u karhi u yi hluva ku kondza yi yi ze yi basa. U fanele u nga yi veki nkarhi wo leha endzeni ka mati because hi mhaka ku ri loko u yi veka nkarhi wo leha endzeni ka mati, yi nga suka na nyama.

ma na ti-protein, ya kota ku pfuna ku va n'wana a kula. Xikulukumba lexi ma pfunaka na le ka xona i matinyo, ku tiyisa matinyo na ku humesa matino. Hi lexi masi ma pfunaka swinene hi swona.

homu khale a yi fanele ku va yi dlayiwa mhaka leyi i ntiyiso. Loko wo va u yi dlaye hi ku tirhisa nchumu wo tani hi xibalesa, na nyama ya kona a yi nga nandziki. Ndlela yo yi dlaya a wu fanele u tirhisa mukwana na ku a wu fanele u nga yi xanisi, u yi dlaya kan'we. Hayi leswo u ta yi xaxanisa u nga se yi dlaya. Kambe swilo leswi a swi ya hi ripfumelo ra vanhu ku ri vanhu va pfumela swa ku yini, van'wani va yima na swona van'wani a va yimi na swona.

Vadlaya va homu kumbe vavanuna va kwalahaya mutini va nga yevula swifuwo xexo xi va ku xi dlayiwile sweswo a swi na ku u n'wini or njhani. Kambe vanhu vaxisati a va pfumeleriwanga ku yevula homu, ku yevula vavanuna or majaha ya kwalahaya mutini.

Ya swiharhi a ma dyiwi so mavoya ma fanele ma susiwa then ku kota ku ri ku sala nyama loko wo dya mavoya ya nga va na khombo eka rihanyo ra wena hikuva a nga tshama a xifuveni kutani ma ku vangela vuvabyi mavoya a ma dyiwi na loko dlayiwa xifuwo xo tanihi honci hi za hi tirhisa swirhezani ku kota ku ri hi susa mavoya hinkwawo yi sala yi basile beef hi nga siza hi dya nyama ya kona

Manyoro ya pfuneta leswaku swimilana swi kota ku ti endlela swakudya hi swona. Loko manyoro ma ri kona ma swi kota leswaku swimilana swi huma swi ri kahle, swi nonile. Xikombiso miroho loko miroho yi va yi ri na manyoro yi kota ku va yi huma kahle yi lo rihlaza, yi sasekile, yi ri ni kombisa leswaku i yi nene no koka rinoko. Swi pfuna ngopfu na loko i ri munhu wo tanihi loyi a xavisaka, miroho ya wena yi nga tsakela hi vanhu va ku tala.

Manyoro ya tikhemikhali ma kota ku dlaya switsotswana swin'wana na swin'wana leswi nga va ku nghozi eka miroho, kumbe swimilani. Ku na swimilana swo tanihi miroho loko swo va swi nga cheriwangi manyoro, i ta kuma miroho ya wena loko yi kula yi huma yi ri na timbhovombhovo ingari yi lo luma hi swilo swo karhi. I kuma kwalano ku va ku ri switsotswani leswi va ku swi swi lumeterile kumbe ku dya miroho yaleyo. So loko i yi cherile tikhemikhali ta manyoro, ti kota ku sivela, ti dlaya switsotswani hinkwaswo.

Lawa ni nga hlawulaka wona i manyoro ya tikhemikhali, hikuva manyoro ya tikhemikhali ma endleriwe swimilana swo karhi hi ndlela yo karhi. Ma endleriwe va karhi va tiva leswaku i switsotswani muni leswi ya faneleke ku ya dlaya swona. Leswi ni nga kombisa hi loko ku va ku ri swimilana swo tani hi miroho, va swi tiva leswaku hi swihi leswi dyaka miroho na leswi onhaka miroho leswi va faneleke ku ta dlaya swona. Hikokwalaho lama ya tikhemikhali va va va va endle va va endle hi ndlela ya ku tiva leswaku ya ya tirha na switsotswana munhu. So ya fika ya va na ntirho wu kulukumba kumbe ya tirha ntirho lowunene ku tlula lama ma endliwaka a kaya kumbe lawa ya le kaya, hikuva lawa ya le kaya yo va manyoro njhe. Kambe a ma endleriwangi ku dlaya, ya endleriwe ku nonisa swimilana ntsena.

Manyoro lawa tivekaka ya tlhelaka ya tirha ntirho wa kahle swinene ya le kaya, i manyoro lawa yi wa kumaka etshangeni ra tihomu. Thyaka ra tihomu lebyi hi ngo i vulongo bya tihomu, hi wona manyoro ma kahle swinene. Lexi xi endlaka wa ma teka or u ya na bara, u fika u ma tlhava hi xipedi u ya chela ebareni. Kutani i famba na wona laha ku nga na i lavaka ku ta byala kona swimilana swa wena or laha u nga byala swimilana swa wena. Loko u ta va i chele mbewu emisaveni, i fika i nyunyutela e misava liya ya kona. A wu rhwali vulongo byi ri byona n'wini kambe u teka misava liya, lero i vulongo lebyi already byi nga bola khale etshangeni. Then u fika u teka byoho u fika u kutela u nyunyutela, u cheletela lahaya u nga byala kona na laha tilayinini leti u nga endla foro laha u nga ta byala kona. Vulongo bya tihomu lebyi nga bola khale i manyoro ma kahle ngopfu.

A swi ta ndzi vavisa swinene hikuva na nkarhi lowu a hi ri na nhlaselo wa Corona COVID 19, tixopo to tala a ti pfariwile a swi nga olovi ku i nga swi kota na ku ya u ya xava manyoro lama tikhemikhali. Swona a swi nga tsakisi a swi vava, na sweswiwani loko swo endleka u kuma ku ri lama tikhemikhali a ni le ku ma kumeni e swi ta ni vava, swi nge ni khomi kahle, hikuva swimilana swi ta va enghozini yo hlaseriwa hi switsotswani leswi nga kona leswi dyaka swimilana.

Van'wamapurasi va pfuneka swinene hikuva e mbuyelo wa vona loko ku fika nkarhi wa ntshovelo wu va henhla swinene, loko switsotswana swi va swi nga dyanga swibyariwa swa vona. Loko a ko va ku nga ri na tikhemikhali letiwani to dlaya switsotswana eka manyoro, a ku ta va na nghozi hikuva mbuyelo a wu ta vuya wu ri ehansi swinene. Munhu loyi a xavaka swakudya, kumbe van'wana mavhengele lava xavaka va xaviselaka vona, va languterile swakudya leswi swi va ku swi nonile, swi va ku swi koka rinoko. Kambe loko a ko va na switsotswana a swi nga ta endleka sweswo, a swi ta va onhela swinene mbuyelo a wu ta va ehansi. Na vona a va ta tirhela laha i kuma na ku a va va ku na mbuyelo, va va va ti kuma va lahlekeriwile.

Leswi swi dyaka swimilani a hi switsotswana ntsena, na tinyenyani ta dya swimilani, na va n'wampfundla na swin'wana ni swiharhi leswi tsutsumaka laha ehansi swa ha dya switsotswana. Loko u kuma ku ri swiharhi swo tani hi vo n'wampfundla na swinyenyani swi tikuma swi dyile swimilani leswi nga na tikhemikhali, swi nga ha xungeta vutomi bya swona, swi nga ha swi veka enghozini vutomi bya swona hikuva tikhemikhali ti endleriwe ku dlaya. Kambe swin'wana ti endlele ku titivata. Loko swiritano swi ngahya ya hi ku ti na matimba ku fikela kwini, so ti nga koxa vutomi bya swiharhi sweswo.

Lexi ni nga va kombisaka xona i nkoka wa ku hlayisa mbango, hi ririmi ra vadyahlampfi hi ngo ecosystem. Ni va kombisa leswaku a hi hinkwaswo swi nga nghozi eka swimilana. Loko va tirhisa tikhemikhali ta vona, a va endli leswaku ku va leti ti titivataka naswona ti va leti dlayaka switsotswana leswo ka karhi leswi va onhelaka. Va nga tirhisi leti ti nga koxaka ni vutomi ta swiharhi leswin'wana swi hanyaka kwalano, swo tani hi mimpfundla, swo tani hi swinyenyana, na swin'wana leswi swi tikumaka swi karhi swi hanya kusuhi na swimilana swa vona. Ni nga va kombisa hi ndlela yaleyo, ni va kombisa na ku va nga fambi va ya xava ka va mbuyangwani a va xavi etixopeni leti nga tiyisisiwa.

le ra mina ri tiveka tanihi purasi leri ri byalaka no xavisa no yendla vhinyu epurasi ra tidiriva laha hi kotaku ku va hi xavisa tidiriva ti ri tona n'wini na ku va hi kota ku va hi endla vhinyu leyi hi ririmi ra xidyahlampfi va ngo i wayeni hi kota ku yi xavisela vanhu na va tikhampani ku va va kota ku tiphina hi yona.

Byala swimilani swo tanihi mi mongo ndzi byala swimilani swo tanihi malamula, swinarakesi, mabambalawuza, maovhakhado mimova na swin'wana swo tala leswi va ku na mimititsu na timitsu leto leha swimilani leswiwani swi pfumela maxelo ya le Limpopo ku nga maxelo ya ku hisa na timpfula i swimilani leswi loko i swi byala ndhawu yo tanihi le kaya Limpopo swa swi lava maxelo ma ku hisa swinene swi kota ku ti endlela mihandzu ya swona a hi swimilani swo rhandza xirhami hi swoho a Limpopo loko ku fika nkarhi wa xirhami swi ndla i nga ri ko va xi ximunwana or xixikana a ku titimela hi ndlela yaleye ya ku fana na tindhawu to tanihi le Gauteng kumbe hi tindhawu to tanihi le Cape Town.

Nxaka wa timanga lowu ni nga ta byala wona hi lowu hi ririmi ra vadyahlampfi va ngo i virginia peanuts i timanga to tshuka timanga letiwani i timanga leti ni nga ta ti byala enkarhini loko lowu ku hetaku ku na timpfula or minkarhini liya ya ya ku hela ku ya ka December or loko hi ku January hi nkarhi wa ximumu la hambi mpfula ti va ku ti hela ku na hi laha ni nga kota ku va ni byala timanga tete i nkarhi luwa wa loko manjhe hi ta va yi hete ku byala mavele kambe yi nga ze hi ma tshovela then ta byaleka timanga tete hi nkarhi walowo ti rhandza misava leyi noneke misava leyi ni fanelaku ni byala ka yo hi leyi fanaku yi va yi nonile yi va yi twa mati ya timpfula kutani ti ta kota ku va ti kula timanga ta mina hikuva loko timanga u ti byala a ndhawini leyi nga oma ti nge humesi timanga ta ku nona na swoho ti nga ti kuma ti dyiwile timanga tete na hi switsotswani.

Swi ta ya hi ndhawu leyi ni nga ka yona loko swi pfumela ni nga endla damu ni guba ni endla leswaku ku va na ndhawu leyi nga ta ku loko na mati ma tshama ka yo ku va ku ri damu xin'wani lexi ni nga xi endlaku ni nga borha mati ni kota leswaku loko ni ma borhile ni ma chela kona eka ndhawu leyi ni ku va ni endle damu sweswo swi ta kota ku pfuna leswaku tihomu ti va ti ri na mati hikuva hakanyingi loko va ndhawu yo tani ni le kaya Limpopo ku pfa ku va na nkarhi wa dyandza ende loko dyandza ri va ri fikile swa hlupha i kuma ku tihomu a ti fani na timbuti ti va na nkhwankhwa loko ku va na nkhwankhwa ti nga ha no lova nga ha luzekeriwa swinene.

Swifuwo ku na vuvabyi lebyi loko byo fika byi swi hlasela swi nga tlhaveriwangi swi nga lova swi na mukhuhlwani ku fana munhu na vuvabyi ku attack-iwa hi byona ku fana na munhu kutani swi kahle i swi tlhavela swin'wani swi na ku swi hahela hi swo haha swo tani hi swi hi xilungu va ri ti-pesticides hi leswi a wu kuma swi phatsamile swifuwo or swigalani na swin'wana leswi loko swo swi luma swi nga swi vangela vuvabyi kumbe swi swi tikisela swi za swi lova so swi kahle ku va swi tlhaveriwa na ku va swi ya dibini swi kahle ngopfu sweswo.

Tihomu ta mina ni nga ti yisa kumbe swifuwo swa mina ni nga swi yisa dibini loko byo va byi fika hi swifuwo na swo swi tlha swi tlhaveriwa tinayiti to sivela xin'wani ni nga pompela laha swi tshama ko ni kuma tikhemikhali leti ti pfumeliwaku ku va ti pomperiwa ni pompela laha swi tshamaka koho ni pompela na swo n'wini loko ku ri ku swi pfumeleriwa ku ya ni hi swiletelo leswi ni nga ta ni swi kumile eka tikhemikhali tete ni kota leswaku ndhawu hinkwato ni pompela to fana na loko i karhi i pompela mahele kumbe loko u karhi u pompela muhlwa i pompela ndhawu hinkwayo ni ndlela leswaku byi nga hangalaki no hangalaka kutani ni kota ku byi herisa vuvabyi byebyo.

Vatirhi va fane va ti dyondzisa timhaka ta ku basa or ku basisa leswi hi ngo hygiene switirhisiwa swi leswi va fanaku va swi tirhisa va fane va languta leswaku swi va swi basile, ndhawu leyi tshama ka yona yi va yi basile madiromu mathangi mabakiti lawa hi nga ta va hi karhi hi kamela ka wona masi na swo vona vini va nga se ze vatirhisa va va senga tihomu masi va fanele va rhanga va basisa swimbalo swa vona na swiyandla swa wona na ti-glove leti nga ta ti karhi ti tirhisa swimandlamandla swi fane swi va swi basile naswoho loko va ya va ya kamela va senga tihomu ndhawu leyi va nga ta va karhi va ti sengela ka yona ti fane ti va ti basile na yo homu yi fanele ku sungula va rhanga va va vona ku ri yi va yi basile lava va ku va karhi va yi kama va yi senga kona nakona ku va ku basile.

Eku sengeni ka xifuwo ku tirhisiwa mavoko ma ri mambirhi loko lerin'wani ri koka e vele ra xifuwo ri yisa hansi lerin'wani na roho ri va ri karhi ri koka e sayiti lerin'wani kutani i koka ingari ho koka nketani loko i yi yisa a hansi hala kun'wana hala kun'wana u yisa a henhla hala kun'wana u yisa hansi hala kun'wana u yisa henhla lero mavoko ya va ya karhi ya hambanahambana leswi vulaku swa ku i ku opposer ya va ya karhi ya opozana kutani ku va ku ri na bucket laha u va ku karhi ku kameriwa kona na swo xifuwo leswi kaneriwaku ku kamiwaku xi va xi hambanisiwe na swifuwo lexin'wana lexi sengiwaku xi va xi karhi xi hambanisiwe na xifuwo lexin'wana.

Tihuku leti ti hluviweke swi teka nkarhi ku va ti hluviwa na swoho a ti fani na tihuku leti taku ti nga so loko swiri tani hikwalaho ko i ntirho wa hina ku va hi hluva tihuku hi hluvela n'wina mi ti xavaka kutani ntsengo wu nge fani lowu wa tihuku leti va ku mi tikuma ti hluviwile wu ta va a henhla hikuva hi teka nkarhi wa hina hi mi lungisela to kutani letin'wani mi ti xavaku ti karhi ti nga hluviwangiki ti karhi ti hanya mi ya tidlayela mi tlhela mi ti hluvela n'wina n'wini ntsengo wu ta va wu ri a hansi.

Leswi hi swi langutaku i ku languta leswaku a ku na switsotswani na kumbe swivungu leswi dyaku kumbe ku onha mbewu naswona mbewu yi fanele yi kamberiwa hi ku hatlisa hi ku loko wo la ku teka u byala u karhi u nga yi kambelangi u ta tikuma u ya byala kambe ku nga vi na ximilana lexi nga ta mila hi ku mbewu leyi i yi tirhisaku yi va yi vavisekile kumbe yi va yi onhakile yi va yi nga ha ri kahle ku va yi byariwa so swa fanela ku va munhu a rhanga a cheka mbewu ya yena leswaku yi lulamile naswona yi ta kota ku n'wi nyika mihandzu xana.

hi vulavula hi crop rotation hi vulavula hi ku cinnciwa ka mbewu swi fana na loko i byala mavele ka nkarhi wa sweswi i jika nkarhi lowu taka i fika i byala timanga i jika i ya byala tindluwa i jika i ya byala swo tanihi makwembe i jika i ya byala mariwa i jika u ya byala matimba hi yona crop rotation so lexi endlekaku i crop rotation yi pfuna ku loko u yi endla misava ya wena yi ndla leswaku yi nona hikuva misava a yi swi khomi ku fana swimilana na swo swimilana a swi khomi misava ku misava ku fana xin'wani hi lexaku loko a ku ri na switsotswani swi kota ku swi swi hluleka swi dlina swi lova hi ku swin'wani swimilani swi na matimba yo dlaya switsotswani na swo switsotswani a swi dyi ntsena swi dya nxaka wun'we wa swimilani so loko i karhi i cincacinca u kota ku swi hlula hi ku i ta kuma ku nxaka lowu i wu byalaka a swi wona lowu swi nga wu tolovela kutani swi hluleka ku va swi hanya na misava ya nona hikwalaho ka sweswo.